Ndingaziva buhlungu kakhulu kuba ndingakwazanga ukuyisebenzisa le datha de yaphela. Ibe ndingaziva ndiqhathiwe yiloo SIM card okanye leyo nethiwekhi ndiyisebenzisayo kuba kaloku ayikho indlela enokwenza ukuba idatha iphele ndingakhange ndiyisebenzise.

Idatha endidla ngokuyisebenzisa ngosuku imalunga nee-gigs okanye ii-gigabytes ezintathu kuba ndiye ndisebenzise kakhulu i-intanethi kanti nabantu endinoncokola nabo efowunini, sincokola kwiindawo zokuxhumana ezidinga idatha. Kwangexeshanye ndiye ndiyisebenzise le datha ukuze ndikwazi ukufowunela abantu ndize ndibabone ubuso ngobuso efowunini.

Ndakhe ndaphelelwa yidatha ndingalindelanga, ndothuka kakhulu kuba ndandikwintlanganiso ebalulekileyo endandiza kuba nenxaxheba kuyo, ibe ndandisoyika ukuba njengoko le datha iphelile, liza kubizwa igama lam ndibe mna ndingekho ukuze ndikwazi ukuthabatha inxaxheba kuyo. Ngoko ndaye ndabaleka ndayokuthenga idatha, ibe kwayona ukuyifaka kuthatha ixesha. Ibe xa ndandisoyika ndandingcangcazela, ngoko kwathathaa ixesha elingakumbi ukuyifaka le datha ngenxa yokungcangcazela kwam.

Andihlali ndiyijonga ibhalansi yedatha yam kuba loo nto iza kundenzela ixhala kodwa ke ukuba bendithenge idatha ingakumbi eyenyanga, ndiye ndiyijonge emva kweeveki ezimbini ukuba ndisebenzise idatha engakanani. Kodwa ukuba ndithenge idatha yeveki, andiyijongi kwaphela kunoko ndiyijonga kolwaa suku lokugqibela imisweyo ukuba izawuphela ngalo kuba ukumane ndiyijonga kundenzela ixhala.

Igigabhayithi enye yedatha ayanelanga ngenyanga kuba abantu ngoku bayisebenzisa kakhulu idatha kwizinto abazenzayo, ibe nedatha iyakhawuleza ukuphela kwayona. Ngokomzekelo, abantu basebenzisa idatha xa bencokola kuWhatsApp, kuFacebook nakwezinye iindawo zokuncokola ezifumanekayo ngedatha. Futhi abanye baye bathenge iimpahla nokutya kwii-apps ezisefowunini ezidinga ukuba basebenzise idatha.

Zonke ii-networks apha eMzantsi Africa, iidatha zazo zixabisa kakhulu ngoku. Kodwa ke, zikhona ii-networks eziye zibacingele abantu xa kufikelelwa kwidatha. Ngokomzekelo, inethiwekhi kaVodacom iyafikeleleka kwidatha kuba baye bathengise isixa esithile sedatha ngexabiso elifikelelekayo. Sixa eso esinokwazi ukumqhuba umthengi de kuphele inyanga, ngamanye amaxesha zigqithele nakwinyanga yesibini.

Xa kuthethwa ngedatha, into yokuqala ethi qatha engqondweni yam kukuba ziidatha ezingaphi ezi kuthethwa ngazo. Ndiye ndicinge nokuba mhlawumbi zingaphi mna esele zishiyekile, kanti ndiye ndicinge nokuba njengoko kuthethwa ngedatha inoba ziyimalini, futhi zihlala ixesha elingakanani.